Abantu abadala eMzantsi Afrika basenokuthandabuza ukufumana unyango ngenxa yendibaniselwano yezinto eziquka ixesha elide lokulinda, ukungathembeki kubaboneleli bezempilo, ukubonwa ngokungahlonipheki kwaye nobunzima bokufikelela kumaziko ngenxa yokunqongophala kwezithuthi nezithintelo ezibangelwa yimali. Ngakumbi ke kwabo baxhomekeke kukhathalelo lwempilo lukawonkewonke, kunye nokukhetha amaxhwele nako kudala indima ebalulekileyo.

Ewe, abantu abadala baseMzantsi Afrika baxatyisiwe kwaye bakhathalelwe ngokufanelekileyo luluntu. Kaloku ndisitsho nje kunanamaziko amaninzi ekuhlaleni ophuhliso aye athi abacingele abantu abadala ngokubabonelela ngeengubo nokutya kwaye kukhona namaziko karhulumente athi ngamaxesha athile abonelele abantu abadala. Kwaye kukhona namakhaya abantu abadala apho baye bathathwe khona banakekelwe kujongwe iimpilo zabo, ubomi babo bubekwe phambili. Ngoko ke abantu abadala basakhathalelwe luluntu ngokufanelekileyo. Kwaye naxa sisezindaweni zikaxakeka zikawonkewonke baye abantu abadala bathathwe bafumane uncedo kuqala kunabanye abantu.

Hayi, ndicinga ukuba imali yenkamnkam evela kurhulumente ayincedi ncam abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo ngenxa yemicelimngeni eminintsi ejongene nayo. Umcelimngeni wokuqala yintswelangqesho eMzantsi Afrika, loo nto ke ibangela ukuba usapho oluninzi luxhomekeke kule mali yenkamnkam evela kurhulumente ukuze babe nento yokutya. Kananjalo abantu abadala bakwaxhomekeke kule mali yenkamnkam ukuze bakwazi ukubhatala iinqwelo ukuya kwindawo yezibonelelo zempilo. Loo nto ke yale micelimngeni mininzi ibangela ukuba abantu abadala bangafikeleli kukhathalelo lwempilo.

Mna amalungiselelo endinokuwenza xa ndihlala notata onesifo esibangela ukuba angakwazi ukuzihlamba okanye ukuziyela ngasese, okokuqala, ndimgcina ecocekile. Ndiqinisekisa ukuba ndiyamhlamba ntsuku zonke kwaye ndithenge amanapukeni laa alahlwayo wabantwana ukuze ahlale ecocekile angazigcolisi iimpahla zakhe. Ndiqinisekise ukubana ndiyafumana noqeqesho lokujongana nomntu omdala okwimeko katata wam endihlala naye kwaye ndiqinisekise ke into yokubana ndiyamyela ngokwam kumaziko empilo xa ndiyothatha njee iipilisi zakhe zodwa. Kodwa ngeemini zokuba afumane uncedo nokuhlolwa ngoogqirha ndakuqinisekisa ukuba ndiyaqesha inqwelo sihambe sobabini notata siyokufumana uncedo lwakhe.

Into yokuqala ebalulekileyo ekumele ndiyenze njengomkhathaleli wezempilo emakhaya kukuba ndiqinisekise ngendlela endithetha ngayo nogogo ngoba kaloku kubalulekile xa uthetha nomntu omdala onengxaki yokuva nijongane ngqo ebusweni kwaye uphakamise ilizwi. Okwesibini, ndakumfundisa ngeendlela ezizizo zokuthatha amayeza ngamaxesha afanelekileyo. Ndimfundise nangemiphumela emihle encomekayo xa umntu ethatha amayeza wakhe ngamaxesha afanelekileyo. Ndakumncedisa ke ugogo ndimkhuthaze rhoqo ngokuba athathe amayeza kusasa, athathe amayeza wakhe emini, athathe amayeza wakhe nangorhatya. Loo nto ke iyakubangela ukuba iswekile yakhe imgcine ephila ixesha elide.

Molo dade wethu. Mntakamama, ndiyakucela sivumelane ukuba umama wethu simbeke kwikhaya labantu abadala. Kwikhaya labantu abadala kukho oonontlalontle, kukho oonompilontle kwaye banakekelwa ngoogqirha rhoqo, nto leyo thina esingakwazi ukuyenza ngoba kaloku asikuqeqeshelwanga ukujonga abantu abadala asele bekhulile kwaye abahlutshwa yimpilo. Ndiyakucela ke dadewethu ukuba undivumele ngoba kaloku le nto siyenzayo asimlahli umama kodwa sifuna nje abe phantsi konyango olulilo nokukhathalelwa ngabantu abaye bathi bafumana uqeqesho lokwenza oko.

Ngamanye amaxesha abantu baba mathidala ukusa abazali babo asele bekhulile kwikhaya labantu abadala ngenxa yezinto ezithi zibehlele. Okokuqala, indlela yokutya ayibikho sempilweni, amaxesha abatya ngawo ngamaxesha apha angathandekiyo. Wofumanisa ukuba kwamanye amakhaya batya kanye ukutya ongekho sempilweni okanye batyiswa isonka rhoqo. Abanakekelwa ngendlela eyiyo, akuqinisekiswa ukuba bahlanjiwe na. Abanye abasakwazi nokuziyela ngasese bayokuzinceda ngoko ke umntu uye azibone sele ephulukiwe kwindawo ahleli kuyo, nto leyo ebangela abagcini babo babangxolise kabuhlungu. Okanye ufumaniseke uba indawo abahlala kuyo ayikhuselekanga konke konke, ibabeka ubomi babo emngciphekweni wokuba bangavingcelwa badlwengulwe nanini na.

Utatomncinci wam ndiya kuqala ndivuyisane naye ngokugqiba iminyaka engamashumi amathandathu. Ndandule ngokumfundisa ukubaluleka kokuqala ngezinto ezibalulekileyo ebomini xa uchitha imali. Andiyi kumgxeka ngezenzo zakhe zokucinga ukuthenga utywala kodwa ndiya kumbonisa ndimfundise ngokuba kuqala makathenge ukutya, abhatale nezinto nto ezibalulekileyo ezifana nokuthenga amayeza okuzigcina esempilweni kwaye nokubhatala umbutho wabangcwabi kwenzela mhla ngemini kaxakeka kungasokoli bantu.

Utatomncinci wam ndiya kumfundisa ukuba abhale phantsi lonke uluhlu lwezinto ezibalulekileyo anqwenela ukuba nazo ngenyanga, nto ezo umyinge wazo oza kuba phakathi kwale mali yenkamnkam ayipeyayo zingadluli. Kwaye ndimfundise into yokubana abe nayo imali eyingcinapokoto kwenzela into okubana ngemini kaxakeka akwazi ukuthatha kuyo. Ndiya kumfundisa ke ukuba ukutya kubalulekile kuqala, amayeza kunye nemali anokuthi akwazi ukufikelela ngayo edolophini ukuze angaxhomekeki ebantwini. Ngokuba kaloku abantu abanawo umonde wokwenza izidingo zabanye abantu.